Go tshameka metshameko ya kgaisano go thusa, metshameko go itlosa bodutu, go tokafatsa monagano, go oketsa botsogo, go aga dikamano, le go bula ditšhono tse dišwa tsa thuto le tiro.

Go nna teng ga metshameko ya ileketoroniki, go fokoditse nako ya go tshameka ka nama, go oketsa kgaisano ya ileketeroniki, go fokoditse boikwetliso jwa mmele, go fokoditse dikamano le setšhaba.

Ke metshameko e e tshwanang jaaka, Fought Night, Apex legends, FIFA, League of Legends, kgotsa Rocket League.

Didiriswa tsa ileketeroniki, di fetola tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone ka go oketsa online play tounaments, realizim-e, team work le interaction-e mo setšhabeng sa batshamiki.

ke rata motshameko wa ileketeroniki ka gonne e nruta go naganela ko pele, tirisano mmogo le goitse gore ke bereke jang ka dikgwetlho tse ke kopanang le tsone. Ebile o nthusa go ntsha bodutu thata mo go nna.

Go tlhokega internet-e e e tseneletseng. Di diriswa tse di tshwanetseng, akhaonto ya motshameko go tlhaloganya motshameko le melao ya online, mme metshameko e e tumileng ya di ileketoroniki ke FIFA, Call Of Dudy, Apex Of Legends.

E ka go ama ka matlho le mmele monagano le maikutlo, tirisano mmogo le setšhaba, mme motshameko wa ka wa mmamoratwa ke Call Of Duty.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data tsa inthanete go kgona go connect-a le server le ba bangwe ba ba online ka nako eo. Data e thusa go tlhaeletsa, great time interaction, mme go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka internet-e e e tseneletseng di diriswa tse di tshwanetseng, account-o tsa platform-o.

Batho ba tshameka motshameko wa inthanete bosigo, ka ntlheng ya gore ba bangwe e be e le gone ba tswang kwa tirong, e le gone ba bona nako ya go ikhutsa, mme fa o sa batle go reka data e e kwa godimo o ka dirisa low data bundles-e, wa dirisa public Wi-Fi or-e wa tshameka offline modes.

Metshameko ya mo inthaneteng. E tokafatsa bokgoni jwa monagano, tirisano mmogo go itlosa bodutu le ditšhono tsa thuto le tiro, e ne e seyo bogologolo ka gonne go ne go tlhokega thekenoloji.

Dikotsi tsa motshameko yoo mo inthaneteng di akaretsa tshameko e e sa laolesegeng, dikotsi tsa mmele, le go fokotsega ga dikamano le setšhaba. Go bolokega, tshwanetse wa mo motshamekong oo ka go tsaya se ba se bitsang break-e, le go tlhokomela monagano wa gago.